E, Afrika Borwa e na le bokgoni ba ho hlola Mohope wa Lefatshe, empa ho na le dintlha tse ngata tse hlokahalang hore seo se etsahale. Naha ena e na le nalane e ntle ya bolo ea maoto mme sehlopha sa Bafana Bafana se kile sa hlola AFCON ka nineteen ninety six. Empa ha ho bonolo ho hlola Mohope wa Lefatshe hobane ho hloka ya pele di dibapadi tse tsitsitseng le dipapadi le papadi e matla. Afrika Borwa e hloka ho ntlafatsa boemo ba yona ba ho bapala hantle kgafetsa maemong a lefatshe. Ke nnete hore Brazil ke naha e nang le nalane e matla ya ho bapalla Mohope wa Lefatshe. Ba se ba hapile makgetlo a mahlano. Ka nineteen fifty eight. Ka nineteen sixty two. Ka nineteen seventy, nineteen ninety four le two thousand and two.

Mona ke dintlha tse ka sehloohong tse hlokahalang ho ntlafatsa bophelo dipapading. Ya pele, boikwetliso tswelang pele. Sebapadi se lokela ho ba le lenaneo le tsitsitseng la boikwetliso bo shebaneng le le matla, lebelo, ho fetoha ka potlako le mamello. Boikwetliso bo tlameha ho kenyeletsa warm up le cool down. Ho qoba ho lemala. Ya bobedi, phepo e ntle. Ho ja dijo tse nang le protein, di di Gabriel Carbon rate . Mafura a matle le di le dimatlafatsi mmeleng. Ho nwa metsi a lekaneng ho thusa mmele ho qoba dehydration.

Sebapadi se hlwahlwa se hloka dijo tse matlafetseng mmeleng hore se be le matla, mamello le lebelo nakong ea papadi. Dijo tseo sebapadi se ka se jang di lokela ho ba le protein, di-carbohydrate, mafura a matle le di-mineral. Ya pele, dijo tse tse lokelang ho jewa ke sebapadi se hlwahlwa, di-carbohydrates e fa mmele matla. Mehlala, rice, bohobe bo sootho, pasta, oats, ditapole le ditholoana. Protein, ho aha le ho lokisa mesifa, mohlala, nama e senang mafura, tlhapi, dikgoho, mahe, lebese le dinawa. Tsena kaofela ke ile ka fuwa advice ena ke mokwetlisi a ba a njwetsa hore ke nwe metsi a mangata ho qoba dehydration hobane e sebetsa haholo.

Mefuta ya boetapele dipapading. Ya pele, boetapele ba tlhaho. Sebapadi se etella pele ka ho iketsa mohlala ntle le hore se abelwe boikarabelo ba boetapele. Ya bobedi, boetapele bo kgethilweng. Mokwetlisi kapa moetapele wa sehlopha captain, o a kgethwa, o kgethwa ka molao. Ya boraro, boetapele ba tshutshumetso. Moetapele o susumetsa ba bang hore ba dule ba le matla le ho fihlela dipheo. Ya bone, boetapele ba tsamaiso ho rala maano a ho hlola le ho ntlafatsa bokgoni ba sehlopha.

Ke le motshehetsi wa hockey, ha ke a kgotsofala ka tsela eo dintho di etswang ka yona. Hockey ke papadi e kgolo ebile e le monate, empa ha e fumane monyetla o lekaneng ho hlaha television-eng kapa ho mamelwa seyalemoyeng. Ke ikutlwa ke ka papadi ena ha e fumane tlhokomelo e e lokelang ha e bapiswa le dipapadi tse ding tse kang kang bolo ya maoto, rugby kapa cricket. Ho se be le broadcast rights ho bolela hore batshehetsi ba bangata ha ba na monyetla wa ho shebella kapa ho utlwa ka dipapadi tsa hockey. Sena se ka etsa hore papadi e se ke ya hola kapa ya tsebahala ka hara setjhaba.

Mabaka a ho ikwetlisa. Ho fokotsa kgatello ya meya. Ho ikwetlisa ho thusa ho fumana tokiso ya maikutlo. Ho fokotsa kgatello ya maikutlo le ho tshwarwa ke ka ho rarahane. E boetse e matlafatsa mosebetsi wa kelello. Ya bobedi, ho pholosa mpa. Ho ikwetlisa ho thusa ho ba le mmele o motle. Ho fokotsa mafura mmeleng le ho thibela ho ba le mathata a tshwanang a tswang tswang ho bokgoni ba mmele bo fokolang. Ya boraro, ho iketsetsa maikutlo a matle. Ho ikwetlisa ho matlafatsa di-cell tsa mmele le ho hlahisa di-homornes tse tla o nolofalletsa maikutlo le ho ba le thabo e eketsehileng.